Ewe, zininzi iimeko zabantu abaye bajamelane neengxaki zempilo ngenxa yomsebenzi wabo. Umzekelo endinawo, kukhona indoda eyayisebenza kumzi-mveliso apho yayiphakamisa izinto ezinzima imihla yonke. Emva kwexesha yaqala ukubona iimpawu ezibuhlungu obungapheliyo emqolo nasemadolweni. Ngenxa yoxinzelelo lomsebenzi yayingenalo ixesha lokuhlola impilo yayo de kwathi xa sekunzima nokuhamba, ekugqibeleni yayifuna uncedo kunyango lwesayikhotherapi. Yahlanganisa neendlela zokutshintsha iindlela esebenza ngazo kwanezinye iindlela zokunciphisa uxinizelelo.

Ukunceda ukuphucula indlela izigulane eziphathwa ngayo ezibhedlele okanye amanyathelo anokuthathwa, ingaba ingaba kukwandisa izixhobo zonyango, ukubonelela ngezixhobo ezaneleyo, izibhedlele ezongezelekileyo kunye nokwandisa inani labasebenzi bezempilo. Okwesibini, ukuququzelela iinkqubo zokwamkela izigulane, ukunciphisa ixesha lokulinda nokwenza iinkqubo zokwamkela izigulane zibe lula. Okwesine, ukukhuthaza unyango oluphambili, ukufundisa uluntu ngendlela yokuthintela izifo ukwenzela ukuba kufunyanwe uncedo olukhawulezileyo.

Ukusebenzisa iziyobisi okanye wotywala ngelixa umntu ethatha unyango lwezoxinezelelo i-sitress or anxiety treatment kunobangela iingxaki ezininzi zempilo. Umzekelo, ukungasebenzi kakuhle konyango, iziyobisi notywala zinokunciphisa okanye ziphazamise ukusebenza kwamayeza afumaneka kwi-treatment yezoxinzelelo. Oku kuthetha ukuba umntu angafumana iziphumo ezilindelekileyo kwaye iingxaki zakhe zempilo zinokwanda endaweni lokuphucuka. Okwesibini, ukhuseleko lwempilo. Ukudibanisa utywala okanye iziyobisi namayeza kunokunyusa umngcipheko weziphumo ezingalindelekanga ezifana nokudinwa ngokugqithisileyo, ukudineka engqondweni, ukuncipha kwamandla okanye ukwenzeka kweempawu eziyingozi ezifana nokuphazamiseka ngokwentliziyo okanye ukugula ngokukhawuleza.

Ewe, kukho umahluko omkhulu ekuphenduleni kwezenkonzo zikaxakeka kwizikhululo phakathi kwiindawo zasemaphandleni nasezidolophini ngenxa yezinto ezahlukeneyo ezichaphazela impilo. Izixhobo nezinto ezikhoyo. Ezidolophini izixeko zihlala zinoncedo oluninzi, kubandakanya imikhosi yezempilo, iiambulensi ezikhawulezayo, izixhobo zokuhlangula kunye neendlela ezilungiselelwe ukuhambisa uncedo ngokukhawulezileyo. Emaphandleni iindawo ezikude zinokungabi nezixhobo ezaneleyo. Izithuthi zokuhlenga zisenokufuna ukuhamba umgama omde kwaye uncedo lusenokufika kade ngenxa yethintelo zeendlela ezinzima. Ukufikelela kwiinzuzo zothutho ezidolophini. Iidolophi zihlala zineendlela ezilungiselelwe ukuvumela uncedo lufika ngokukhawuleza. Kukho iindlela ezininzi ezivumelekileyo.

Ukuthatha amayeza rhoqo, unyango antiviral therapy, ukungaphoswa kweyokutya amayeza, ukugcina impilo yomzimba, ukutya okunempilo, ukuzilolonga, kuthintela ukuxhatshazwa kwezinto ezinokuwonakalisa umzimba. Ukugcina impilo yomzimba, ukutya okunempilo, ukuzilolonga, ukuhlala uhlohlekile, ukujonga impilo rhoqo, ukuhlolwa kwe-HIV ukuze futhi ungabambi igazi lomnye umntu ukunciphisa indlela yokuba wosulele abanye abantu.

Ukusebenza neengcali yezokutya kunenzuzo enkulu xa umntu efuna ukwehlisa ubunzima bomzimba kuba inkcazelo abayibonelayo ilungele wena kunokukodwa. Isekelwe kwizimvo zobungcali kwaye inceda ekuthinteleni iimpazamo ezinokukhokhela ekuphuleni ekuphumeni komphefumlo. Izizathu zokuba kungcono ukusebenza neengcali ezokutya kukuthembela kwinkcazelo yeintanethi. Inkxaso eyenziwa ngokweemfuno zakho. Iingcali yezokutya inokuhlalutya imeko yakho yam yasempilweni kwaye yenze icebo elikhethekileyo elihambelana neendlela zomzimba wakho. Oku kunceda ekufumaneni iziphumo ezizinzileyo nesikholisekileyo.

UMzantsi Afrika unenkqubo yokuphendula kwii-intanethi kodwa kukho imicelimngeni ekufuneka ijongwe. I-South African Red Cross Society inceda ekulungiseleleni izixhobo zokuphendula kwiintlekele, kubandakanya uqeqesho lwabantu, izixhobo zonyango kunye neenkqubo zokunceda umntu for Afrika. Nayo inenkqubo yokuphendula ngokukhawuleza kwiintlekele. Inikezela uncedo olufana nokutya, amanzi, izindlu zokuhlala kunye nezixhobo zonyango. Dumisa Disaster Management Institute of Southern Africa. Inceda ekuphuhliseni izicwangciso zokunciphisa umngcipheko wentlekelo kunye nokuzixhobisa abasebenzi nezokhuseleko.

Iikliniki zengingqi zinendima ebalulekileyo ekufundiseni ulutsha ngendlela yokulwa ubundlobongela obusekelwe kwisini, i-GBV. Nazi ezinye iindlela ezibalulekileyo abanokuthi bazisebenzise, ukunikela koqeqesho nolwazi. Iiklinikhi zingakwazi ukubonelela ulutsha ngolwazi olubanzi malunga ne-GBV, imiphumo yayo kunye nezindlela zokuyiphepha. Zingalungiselelana iindibano zocweyo kunye nee-program zokufundisa abantu abancinci ngendlela yokuchaza nokufumana uncedo. Ukubonelela ngenkxaso yengqondo. Ulutsha olujamelene ne-GBV lunokufuna inkxaso yengqondo kwaye iikliniki zingabonelela ngootitshala bempilo yengqondo okanye abasebenzi abanolwazi lokunceda.

Izimvo zam ngezangoma, andikholelwa kuzo kuba ndingumntwana okhuliswe ngecawe kwikhaya endiphuma, kodwa ke andinanto inakwenza nehlobo abangalo. Ngenxa yokuba nje ukuba benza izinto zabo, futhi izinto ezingenawuchaphazela mna, andinangxaki naloo nto kuba yinkolelo yabo nabo. Ndinayo into ethi umntu ukholelwa kwinkolelo yakhe ngamnye, futhi akufunekanga ukuba abantu bajajwe ngenxa yeenkolelo zabo. Umntu makaqiniseke kwinkolelo akholelwa kuyo. Kodwa ndinento ethi mna kwicala lezangoma ngokweembono zam, zona azenzi kakuhle kuba benza izinto nje ngentloso yokuqhatha abantu. Kodwa kuThixo siyalinda, siyanyamezela, ngethemba lokuba izinto zizotshintsha.

Ndakhe ndaziva ndingakhuselekanga ndiye kwenye ivenkile, ndifika ndawuthi ndakubona abantu abaninzi besondelelene, kwaye bathimula ngaphandleni kwezafonyo. Ndaphetha sendiqinisa eyam imaski kuba ndandingenathemba, yayingathi nam ndakusuleleka kuba abantu ndabona ugxalathelwano nobuninzi babo kwivenkile endandiyothenga kuyo. Loo nto yandenza ndaxhalaba, ndaziva ndikhathazekile futhi ndinxunguphele.

Ndifuna ukufikelela kwiinkonzo zezempilo kodwa indawo yokhathalelo lwam akufanelekanga kubantu abakhubazekileyo. Indawo yokulinda ayinawo indawo yokuhlala efikelelekayo kwaye kukho izinyuko ezingenalo uqwalaselo lwemigqaliselo yabantu abakhubazekileyo. Ngenxa yoko ndiba nenkxalabo yokuba andinakufikelela ebuxilongweni okanye kwinyango endikudingayo. Ukufumana ukuhanjiswa ukuya kwiziko lezonyango kunokuba kunokuba ngumcelimngeni omkhulu. Izithuthi zoluntu azilungiselelwanga kakuhle ukwamkela abantu abaphila nokukhubazeka, kwaye izithuthi ezilungiselelwe kakuhle zinokubiza kakhulu. Oku kungathintela ukufikelela kwam kwinyango oludingekayo rhoqo.